Loko ngicabanga ukuthi kuthumela umyalezo esizukulwaneni ekuthenini funa sazi isizukulwane esizayo ukuthi yonke into, uma uyindoda yonke into uyithola kanzima. Uyithola ngoba kusuke kufanele ukuthi ulwe, kufanele usebenze kanzima. Njengayo le ndoda ethwale kanzima ekuthenini ithenge indawo yayo. Njengoba kuvela nje ukuthi ayizange inikezwe yona, futhi ayizange izalelwe engcupheni. Okusho ukuthi nje yonke into yona yazizamela ngamandla ayo. So, lokhu kwiyisifundo nasesizukulwaneni esizayo ukuze sazi ukuthi empilweni yonke into kufanele uyisebenzele ukuze uzoyithola, kufanele uyisebenzele. Awuveli izinto unikwe nje, unikezwe nje izinto nje zona kanjalo nje kalula kanjalo, kodwa yonke into idinga ukuthi idinga amandla akho ukuthi la ey'khwepheni ukuthi usebenze kanzima ukuze ukwazi ukuba nezinto zakho, ezithi wena.